Dijo tse di fiwang bagodi, tlamelo ya phulo mo dipetleleng tsa porofense kgotsa mo di ditleliniking, dipalangwa tsa puso.

Ke a bona gore go tlhokomelwa ke ba lelapa le go tlhokomelwa kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi, gona le melemo le dikgwetlho tse di farologaneng. Go tlhokomelwa ke ba lelapa, botsalano le kutlwano e e maatla, tshireletso ya maikutlo, go boloka setso le diphologolo tsa lelapa. Sa bobedi, go tlhokomelwa kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi, tlhokomelo ya e botse e e rulagantsweng, di thuto tse di okeleditsweng tsa kalafi, go fokotsa morwalo mo lelapeng.

Dilo tse di atlegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong ka go tlhokomela batsofe, tlhokomelo e e tseneletseng ya botsogo, tshireletso le matshediso a maemo a botshelo, botho le tlotlo. Go na le tsa setso tse batho ba di ratang ka kalafi e e tseneletseng e e maleba. Go na le boipuso le kgotlhelesego.

Mekgwa ya setso e tlhama maikutlo a a amogelang batsofe ka tlotlo le seriti mo dipelong tsa setso. Batsofe ba tlotliwa e le bagolo ba ba nang le le kitso e e botlhokwa, ba mo mekgwa e e rutiwang lelapa la setšhaba. Mekgwa le dikakanyo tsa setso di na le seabe se segolo mo go tlhomamiseng gore batho ba amogela go tsofala jaaka karolo ya botshelo e e tlotlegang, ebile di gatelela botlhokwa jwa go tlhokomela batsofe ka tlotlo, le boikanyo le boikarabelo.

E botlhokwa thata fa re bua ka seabe sa lelapa le setšhaba mo go tlameleng botsofe. Seabe sa lelapa mo go tlameleng batsofe, tshegetso ya letsatsi le letsatsi, boitshwaro le tlotlo, thulaganyo ya di kamano. Seabe sa setšhaba mo go tlameleng batsofe, mananeo a kalafi le tlhokomelo, tshireletso le tshireletso, thuto le temogo.

Ke thuso ya dijo le dijo tsa motshegare. Bagodi ba kgona go bona kalafi kwa dipetlele kgotsa kwa ditleliniking, ko di-hospice-se, le mananeo a thuto le boitapoloso, botsalo le maitemogelo a setšhaba.

Mafelo a go tlhokomela bagodi, ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi, boitapoloso, boithabiso le dikamano tsa setso, thuto ya maikutlo le botsalano. Ditirelo tse ba di fang, tlhokomelo ya botsofe, thuso ya tlhokomelo ya batho, dijo le tlhokomelo ya phepo. A ditirelo tseno di a duela go Mafelo a a diretsweng tlhokomela di a pharologano. Mafelo a a tlotlego a, mafelo a a tlotlegang a a duelwang, a tlhoka madi a a kwa godimo go tshegetsa ditirelo tsa bona. Mafelo a setšhaba kgotsa a a thusiwang ke puso a ka bonwa mahala.

Mananeo a botlhokwa a a tlhokomelwang a batsofe jaaka thuso tsa madi, dipetlele, le mananeo a tlhokomelo ya botsofe. Thulaganyo ya ya puso gone e na le motheo o o molemo, mme go ntse go tlhokega gore e tokafadiwe kago oketsa dithuso, go tokafatsa phitlhelelo, le go tsenya batsofe mo dipolotiking tsa ditirelo tsa bone. Seno se tla netefatsa gore bagodi ba phela ka tlotlo, botsofe jo bo botoka, le botsalano mo setšhabeng.

Ka pension-ne, ba kgona go reka dijo. Ba kgona go ya ditleliniking, go na le madi a transport-o. Ba kgona go phela, mme ba itlhokomele ka pension-e e ba e fiwang ke puso.

jo bo tshwanetseng go nna le , o tshwanetse go nna le dingwaga tse di sixty go feta. Dintlha tsa botlhokwa tse o ditlhokang pele o dira kopo, sentlha sa dingwaga, dikokomana tse di supa maemo a address-se, mokgwa wa kopo go amogela pension-ne, dintlha tsa kakaretso.

Fa ka mo lapeng go sena motho, yo o dirang ka madi a phenšene ya puso, ba kgona go rekela mogodi dijo, ba mo ise kwa tleliniking, ba mofe dilo tsotlhe tse a di tlhokang. Ka yona, pension-e e ya puso e thusa thata go tlhokomela batsofe.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga di le sixty. Mme ke akanya gore ka dingwaga di le sixty, motho ga a kgone go dira. Ke ka moo ba tlhophileng dingwaga tse tsa sixty, ka gonne motho o thoma go lapa, ebile le tlhaloganyo ya tsofala ka dingwaga di le sixty.

Batsofe le puso ba tshwanetse go dira tlhatlhobo kwa malapeng, go nne le di door-to-door service tsa segompieno fa batsofe ba sa kgone go fitlhelela kwa dipetleleng.

Tokafatsa phitlhelelo ya dipetlele mo di dikgolelong tse di farologaneng. Oketsa ditleliniki le dipetlele mo mafelong a a selekanyo se se ko tlase, go ntsha dithuso tsa dipalangwa tsa bagolo, go aga ditsela tse di siameng le kwa, le sa potlego. Go tsenya batho ba ba tlhokomelang batsofe mo mananeong a puso.